Ukunyuka kwepetroli kubangelwa kukunyuka kwerhafu. Kuphinde kubangelwe kukwehla kwerandi xa lithelekiswa nemali yaseMelika, idola. Okunye kukufuneka kakhulu kwepetroli ngexesha lebhizi.

Ndicinga ukuba urhulumente ufuna ukunciphisa iingozi emigaqweni.

Mna andigibeli xa ndifike sele igcwele iteksi kusithiwa mandingene kodwa igcwele.

Mna ndithanda xa sifika simise egaraji sithenge ukutya. Sihlale phantsi sitye, sincokole kuphinde kuthathiswe kuhanjwe.

Kuxa umqhubi wemoto engafuni ukwehlisela isantya. Xa ndimcela ukuba makehlisele isantya aphendule athi, le yimoto yakhe uzawuqhubeka ngendlela afuna ngayo. Mna mdingumgibeli okwam kukuhlala phantsi ndivale umlomo, andithathe andise kule ndawo ndiya kuyo.

Kufuneka aqhube ecaleni, hayi phakathi kwezinye iimoto. Okunye aqaphele ezinye iimoto.

Ndiye ndizive ndibuhlungu kuba nemigaqo ayilungiswa.

Izithuthi zingamiswa ngootsotsi, bathathe izinto ezikwisithuthi.

Ndingathanda ukuba abaqashi bayayijonge indlela yokuziphatha kwabasebenzi babo, siphinde sinyuselwe nemivuzo.

Kungokuba kungenzeka ukuba ngenye imini iphelelwe zii-breaks, itshayise ezinye iimoto kunye nabantu abahamba ngeenyawo. Okanye iqenqgeleke kubhubhe abantu.

Kungafuneka aqinisekise ukuba iindlela zikaloliwe zikhuselekile, nangaphakathi kuloliwe kukhuselekile kwaye nabantu bazawufika ngexesha emisebenzini.

Kwafika ilori yatshayisa iimoto ezazingaphambili kwayo kunye nabantu ababehamba ngeenyawo.

Oosomatekisi baye balwise abaqhubi beemoto zamaqela kuba besithi babamoshela ishishini labo.

Into endiyikhumbula kakhulu mna bubuhle bendalo.

Angeke isebenze abantwana abazukwazi ukufika ngexesha esikolweni.

Mhlobo wam ndicela ufake ibhanti ngoku ungade ulibale.

Xa umntu esebenzisa iinkonzo ze-e-hailing ufika ngexesha kuloo ndawo aya kuyo kwaye namathuba okosuleleka ngezifo ezifana nekhorona ayancipha.

Hayi, andikeva ngeendlela zokunqanda iimfazwe zeetekisi. Ndicinga ukuba azisebenzi kuba iimfazwe zeetekisi ziyanda endaweni yokuba ziphele.

Ndingamcebisa ukuba abhatale zonke izinto ezibhatalwayo kuselithuba.

Imoto elayishe abantu abadlulileyo kwinani elifunekayo izawususwa endleleni ingasebenzi iinyanga zibe ntathu. Xa ithe yaphinde yaphinda, izawususwa ingaphinde ivunyelwe ukuba ilayishe abantu.

Abageli abayiqondi into yokuba kufuneka wenze uphawu ngaphambili kokuba ume. Umgibeli uvele atsho sesithi ndiyehla apha ngelo xesha kukho imoto ezangemva. Xa ungakhange ume kuloo ndawo aqalise akuthuke alindele ukuba uzawuthula okunye abantu abanabantwana abangaphezulu kweminyaka emithathu abafuni ukubabhatalela.

Kufuneka umntu ajonge isimo samavili wemoto, amanzi, ioli kunye nepetroli.

Ibachaphazela kakhulu kuba imoto enye engafanelekanga kubasendleleni ingenzakalisa abantu abaninzi, ilimaze neemoto ezininzi.

Umntu onxilileyo angangena endleleni yeemoto zimtshayise.

Kunganyanzelisa ukuba wonke umntu asebenzise izithuthi zikawonkewonke.

Bangancedisana namapolisa ekulweni ubugebengu, baphinde bancedisane nabatshayeli bezitalato ukucoca izitalato.

Ewe, ndakhe ndadibana nabo. Babencokola ngomama onendoda ehlala eGoli. Lo mama mdala kwaye utshatile. Lo mama lona wabelana ngesondo nabantwana abancinci ekuhlaleni kodwa ke kwade kwafika ixesha lokuba mandehle bengalibizanga igama lalo mama.